Re apara di mo setsong sa gaetsho, mme di ile di a fetoga mo mengwageng e e fitileng ka gonne baruti ba jaanong ba ya ba diroka ka mekgwa e e fapaneng, ka ditsela tse di fapaneng, ebile di-di.

Ee, meaparo ya setso e ka apariwa ko meletlong e e fapa-fapaneng le ko di-conference-ng. E ka apariwa, ga gona mo e leng gore e ka nna boima go apariwa.

Ke nagana gore meaparo yotlhe ya setso e mentle.

Meaparo ya setso ga e na seabe mo go rotloetseng bana ba gompieno go apara meaparo e mekhutshwane. Meaparo e mekhutshwane e rotloetswa gantsi ke di thelebišene gore bana ba gompieno ba.

Diaparo le dibaga di a farologana go ya ka setso, ka seo setso sengwe le sengwe se na le dibaga tsa teng le diaparo tsa teng.

Moaparo o mosadi a tshwanetseng go o apara fa a se na go nyalwa go fapana, go ya ka ditso. Ditso tse dingwe ga di gapeletse mosadi go apara moaparo o o rileng, fela ditso tse dingwe di a gapeletsega go.

Moaparo wa Setswana gantsi ke wa leteisi, ka tsela eo wetsiwa ka lesela la leteisi.

Nna ke bona seaparo e le seaparo. Fa e le sa setso le fa e se sa setso, ke bona e le diaparo ditshwana.

Ga ke bone go na le pharologano mo diaparong tsa setso le diaparo. Seaparo ke seaparo . Fa o se apara, o itumeletse sone, ga gona bothata gore ke sa setso or-e ke sa fashion-e ya gone jaanong.

Diaparo tsa setso di ruta bana ba gompieno go itse ngwao ya bone, le gore ba tswa ba le kae, le gore ke morafe efe.

Mo nakong ya go na jaanong, batho ba rata di-fashion-e ka go farologana. Ke nagana gore mo mabenkeleng ba leka ka makatla namana gore ba fitlhelele ditlhoko tsa ba botlhe ka nako eo, ka gonne gantsi go na le basadi ba ba ratang.

Mo nakong tse difetileng, basadi ba ne ba sa apare marukgwe. Marukwe e ne e le a banna, mme hisitori le ikonomi ya gompieno di amile diaparo tsa basadi ka tsela e e fapa-fapaneng ka gonne mo nakong ya.

Ke nagana gore batlhami ba kenye diaparo tsa setso mo fashion-eng ya bone, e le gore ba direla gore ba kgone go fitlhelela ditso tsotlhe, ka gonne mo nakong ya gone jaanong, diaparo tsa setso ga di sa apariwa go ya ka setso fela, motho o mongwe le o mongwe o .

Diaparo tsa setso sa Sepedi, seXhosa, seTsonga le seZulu.

Gantsi, basadi ba ya ba apara go ya ka boikgantsho le matsetseleko a botho jwa bone, le go apara go ya ka tsela e e leng gore ba rata gore ba boniwe ba tekanyetso ka yone.

Ga e se ke lemoge gore fashion-e e ka dirisiwa jang go tlisa phetogo mo setšhabeng.